Ngicabanga ukuthi abasebenzi basesibhedlela, nemitholampilo bangasiza intsha ukuthi ingesabi ukufuna usizo ngokugcina imfihlo yesiguli. Ukukhuluma nabo ngenhlonipho nangobungani, nokuhlinzeka ngezikhathi ezikhethekile zokuvakasha. Kudingeka izindawo ezivikelekile, ukufundisa intsha ngamalungelo ayo, nokusebenza nomphakathi ukwehlisa amahloni. Lokhu kuzokwenza intsha izizwe ikhululekile, futhi izinakekele ngaphandle kokwesaba ukuhlazeka.

Uma sixoxa sinomngani sithole ukuthi, izici zesiko nezenhlalo, zihlanganisa amasiko, inkolo, ukuhlanzeka, izinga lomnotho, kanye nemithetho kahulumeni. Emasikweni amaningi ukusoka kuwuphawu lobu doda, noma indlela yokwamukelwa emphakathini, kanti kwezinye izinkolo kuyisidingo. Ukuhlanzeka nomthelela wezempilo kungasiqisa isizathu sokusoka, kuyilapho izinga lomnotho nendlela yokuphila kunquma ukuthi kwenziwa kanjani. Futhi izinqubomgomo zikahulumeni zingathinta indlela okusokwa ngayo nokuthi kungenziwa yini emphakathini othile.

Kwabasebenzi bezompilo, kanye nonompilo bomphakathi, bangadlala indima ngokuthi baqinisekiswe ukufinyelela kwemithi ngokuletha amasevisi endaweni ezikude. Ukusiza ekwabeleni imithi, nokuqapha ukusetshenziswa kwayo ngendlela efanele. Bagqugquzele impilo enhle, futhi baqinisekisa ukuthi kunemithi eyanele ezindaweni zasemakhaya ukuze izakhamuzi zingahlali zingay'tholi imithi ey'dingayo.

I-fixed-dose combination, zihlanganisa imithi, ibe iphilisi elilodwa, okwenza ukwelashwa kubelula, futhi kwehlise ingozi yokumelana nezidakamizwa. Kanti i-individualized treatment plans, zihlanganiselwa isiguli ngasinye, ukuze zilawule imiphumela emibi. noma i-TB emelana nemithi. I-fixed dose combination zilula futhi zilungele ukusetshenziswa kabanzi, kanti i-individualized treatment plans, zidinga ukuqapha okwengeziwe, kodwa ziyasiza ezigulini ezinezidingo ezikhethekile.

Ukunciphisa ubungozi bemithi. Kubalulekile ukuqapha ukusebenza kwesibindi nezinkohlo. Ukulungisa umthamo wemithi, nokuhlola ukusebenzisa kwayo. Ukulandelela imiphumela emibi, ukushintsha indlela yokuthatha, nokugwema izinto ezingayithinta kabi kuyasiza. ukuhlanganyela nodokotela noma usokhemisi, kungasiza ekusentshenzisweni kwemithi ngendlela ephephile.

Ngicabanga ukuthi abaholi bendabuko, amasonto, nezikole, angasiza ekushintsheni isimo sengqondo esibi ngabantu abakhubazekile. Ngokufundisa umphakathi ukubahlonipha, nokubavumela ukuba babe yingxenye yezimpilo zabo. Abaholi bendabuko bakhuthaza imiphakathi ukuba yamukela abantu abakhubazekile. Amasonto wona afundise ngomoya wobunye, nethuba elilinganayo. Kanti izikole zifundise abafundi ukubaluleka okubandakanya wonke umuntu. Ukubambisana kwalezi zikhungo kungasiza ekwakheni umphakathi ohlonipha amalungelo abantu bonke, ngisho nalaba abakhubazekile.

Ngokuya kwami, yebo ngiyakholelwa kwimithi yesintu nezindlela zokwelapha zendabuko, ngoba isekelwe olwazini lwesintu olujulile futhi zisiza ekwalapheni umzimba, ingqondo nomoya. Le mithi idluliselwe ezizukulwaneni futhi isiza abantu abaningi. Izinyanga nabahlakaniphile banolwazi olunzulu. Futhi kubalulekile ukuy'sebenzisa ngendlela efanele ukuze isize ngaphandle kokulimaza.

Imindeni nemiphakathi, kufanele ihxase intsha ekhulelwe ngaphandle kokuyahlulela. Kubalulekile ukubonisa uthando, ukuxoxa ngezixazululo ezingcono, nokuyisekela ngokwengqondo nangokomzwelo. Fanele kuqinisekiswe ukuthi intombazane iyakwazi ukuqhubeka nemfundo yayo, ithole usizo lwezempilo futhi ingaziwa iyedwa. Ukugwema amazwi abulalayo, nokuy'qondisa ngendlela efanele, kungasiza ukuthi ibhekane nesimo ngokuzethemba. Ukufundisa intsha ngobudlelwano obunempilo kungasiza ekuvikeleni ukukhulelwa okungahleliwe esikhathini esizayo.

Ngicabanga ukuthi umtholampilo ungaxhumana nabaphathi bezempilo, ubike isimo, uhlanganyele emhlanganweni, futhi ukhuthaze ukusetshenziswa kwemithi ngendlela efanele. Umnyango nawo wezempilo kufanele uhlele Ukuthunywa kwemithi ngokushesha, ulawule ukuphathwa kwayo, uxhumane nezinkampani zokukhiqiza, futhi uqinisekise ekusentshenzisweni kwemali ngendlela efanele. Ukubambisana kwazo zombili lezi nhlalo kungasiza ekunciphiseni ukushoda kwemithi, nasekuqinisekiseni ukuthi wonke umuntu uthola usizo lwezempilo oludingekayo.

Izinhlelo ezifanele zokufundisa intsha ngemiphumela yokukhulelwa isencane kufanele zigxile ekuqondiseni, hhayi ekwahluleleni. Lokhu kungafinyelelwa ngemfundo yocansi ebanzi, CSE, ekhuluma ngezindlela zokuvikela, nokwenza izinqumo ezihlakaniphile. Izinhlelo ezakha amakhono okuphila, ezifundisa intsha ukuzethemba nokubhekana nengcindezi. Ukufunda ngontanga okuvumela intsha ifundisane ngendlela evulekile. Ukusebenzisa imithombo yokuxhumana, kusabalalisa ulwazi, kanye nokubandakanya abazali nothisha ukuze kudaleleke ingxoxo evulekile nesizayo.

Kulo mkhankaso ngagxila ezinkingeni ezifana nezifo ze-prostate cancer, impilo yengqondo, umfutho wegazi, kanye nezinga lama-hormons. Futhi ngasabalalisa lomyalezo ngokusebenzisa indlela, izindlela ezifinyelela kubo bonke abantu, njenge zokuxhumana, imidlalo, nezindawo zomsebenzi. Ngafundisa amadoda futhi ngiwakhuthaze ukuthi kumele ahlolwe njalo. Ngiwaqinisekise ukuthi ukuzinakekela noma ukunakekela impilo akukona ukuthi kukhomba ubuthaka, kodwa kuyisinyathelo esihlakaniphile.